Mo tikologong ya me ditlamelwana tse di tlamelang bagodi gantsi ke ditleliniki le dipetlele tse fang tlhokomelo ya botsogo. Diphenšene tsa bagodi tse di ba thusang ka madi a a itseng. Diporojeke tsa boithapololo tse di tlisang dijo kgotsa tlhokomelo kwa malapeng a bagodi, fa ditlamelwana tse di sa lekane kgotsa di le teng ka bonnye go tla nna molemo gore go nne le ditleliniki tse di iketlileng tsa bagodi tse di fang tlhokomelo ya malwetse a atlegileng jaaka kgatelelo ya madi le bolwetse jwa tshegetso ya marapo. Go tlama mafelo a boithomelo a a fang bagodi ditirwana le boikhutso gore ba se ba nna ba le nosi.

Nna ke bona go le botoka gore bagodi ba tlhokomelwe ke ba lelapa la bone ka ntlha ya lorato le kgolaganyo ya lelapa. Bagodi ba ikutlwa ba amogelesegile ebile ba sa lebalege fa ba le mo lelapeng la bone, go nna le botsogo jwa maikutlo, ba nne le kagiso le boitumelo ka gonne ba le gaufi le bana, ditlogolwana le ba lelapa. Setso le mekgwa mo setšhabeng sa rona bagodi ba tlotliwa mme go tlhokomela bone ke sengwe se se bontshang maitshwaro a a siameng. Go fokotsa ditshwenyego, dintlo tse di tlhokomelang bagodi di ka nna tsa bitsa madi a mantsi mme malapa le ka tlhokomela ka tsela e e siameng mo lapeng.

Mo setsong batho ba lebelela gore lelapa le tlhokomela bagodi, bana le ditlogolwana ba tshwanetse go nna gaufi le bone. Bagodi ba tlotliwe maikutlo a bone a utlwiwe le go newa tlotlo mo ditirong tsotlhe, bagodi ga ba tshwanna go nna nosi ba tshwanetse go nna mo e e na le botsala mme boammaaruri gompieno ke gore ka ntlha ya go bereka mo metseng e kgakala bana ba bangwe ga ba kgone go nna gaufi le batsadi ba bone. Mathata a ikonomi a dira gore malapa a mangwe a palelwe ke go tlhokomela bagodi sentle.

Seabe sa lelapa, lelapa ke lone le le lebegang pele mo tlhokomelong ya batsofe. Bana le ditlogolwana ba tshwanelwa ke go fa bagolo lerato, ba ba fe dijo le tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi. Seabe sa setšhaba, setšhaba se ka tshegetsa diporojeka ka boitlhokomelo. Ditleliniki tsa bagodi le mafelo a phuthego a ba ka kgonang go kopana le batho ba bangwe, puso le mafapha a boitekanelo le o ne ka karolo ya setšhaba se se tlamelang dithuso ka di phenšene le tlhokomelo ya bongaka. Pharologanyo e ka ditso, mo ditsong tse dingwe bagolo ba nna le lelapa mme ba tlhokomela gaufi le bone. Mo mafelong a mangwe setšhaba kgotsa puso e tsaya karolo e kgolo ka dintlo tsa bagolo kgotsa tse di kgethegileng ka tlhokomelo.

Mo tikologong ya me ditiro tse di tlwaelegileng tse bagolo ba di amogelang ke eng, pension-e ya bagodi e e tswang mo pusong e ba thusang ka madi a letsatsi le letsatsi. Ditleliniki tsa puso tse di fang tlhokomelo ya botsogo segolo ya mo malwetseng a a tlwaelegileng mo bagoding jaaka kgatelelo ya madi le bolwetse jwa sukiri. Diporojeke tsa boithaopo, mafelo a borutego kgotsa diphuthego tse di fa bagodi dijo boitlhokomelo le tirisanommogo. Tlhokomelo ya malapa ka dinako tse dingwe kgotsa barutegi ba etela bagodi kwa malapeng go ba thusa ka tlhokomelo ka jalo ke fa ditirelo tse di tlhokegang.

Ke akanya gore thulaganyo ya puso ya gompieno ya go tlhokomela batsofe e na le dintlha tse di molemo mme gape e na le mafelo a a tlhokang tokafatso. Dintlha tse di molemo, puso e fa phenšene le ditirelo tsa botsogo go bagodi ba ba tlhokang thuso. Go na le ditleliniki tse di kgethegileng le diporojeke tsa boithaopi tse di thusang bagodi, mafelo a a tlhokang tokafatso go na le bagodi ba ba fitlhelelang tlhokomelo e maleba ka gonne go tlhoka mosebetsi le ditlhare tse di lekaneng. Go tlhoka e oketsegileng ya ditirelo go netefatsa gore botlhale.

Ke akanya gore phenšene ya puso e na le seabe se segolo mo jwa botshelo jwa batsofe ka kakaretso. Tshireletso ya madi e thusa bagodi go bona dijo, meriana le ditlhare tse ba ditlhokang 'tsatsi le letsatsi. Boitekanelo jwa maikutlo fa bagolo ba tsaya phešene ya bone ka tsholofelo ba ikutlwa ba tshegeditswe ebile ba na le kagiso. Go fokotsa tlhaelo ya boikarabelo mo malapeng bana ba kgone go thusa fela mme bagodi ba kgone go nna le boikemelo jo bo tshwanetseng. Tlhokego ya tlhokomelo e e oketsegileng, phenšene e thusa go ditiro le botsogo le tse di tlhokomelang bagodi.